Ba sekaseka dingwaga tsa motho o o batlang karata, ba batla go bona kwa a dulang teng, ba batla bopaki boa bo bodulo, ba batla lekwaloitshupo ya motho o dirang kopo ya karata ya sekolo. Ga go ba lebelela le gore karata eo ya sekoloto e tle go tsenngwa madi a a tswang kae.

Fa o batla go dirisa karata ya sekoloto ke gore a o tla kgona go e patela le gore a o na le madi a go e patela. Se se raya gore, madi a o yang go a dirisa mo karateng ya sekoloto ga a tshwanela go feta letseno la gago la kgwedi ka kgwedi, ebile ga a tshwanela go go dira gore o feleletse o le mo sekolotong se se fetang se o leng mo go sone.

Ee, ke a e ama ka tsela e ntseng sentle le ka tsela e e sa nnang sentle ka gore histori ya gago ya sokola e bontsha gore a o duela dikoloto tsa gago ka nako ebile o duela madi a o lekaneng a o dumalaneng le one le setheo seo se kolotang. Histori ya gago gape e bontsha gore o motho o o ntseng jang o na le maitsholo a ntseng jang fa go tliwa mo sekolotong. Go itokafatsa ke gore o patele dikoloto tsa gago ka nako ebile e kanna ya re ga o na le gone o oketse bikinyana. Sekai, ga e le gore wena le setheo sa sekoloto ne le dumelane gore o tla patela sekete sa diranta go tokafatsa histori ya gago ya sekoloto, o kanna wa duela sekete sa diranta makgolo a matlhano go fetsa sekoloto sa teng ka bonako le gore o tle o kgone go lebagana le dilo tse dingwe.

Phoso ya ntlha ke go bua maaka ka letseno la gago, o tshwanetse o bue nnete gore o tle o kry-e karata ya sekoloto ya madi a lekaneng ebile a ka se go tsenye mo mathateng. Gape sengwe, mogopolo wa rona wa go tsaya dikarata ke yone gape e nang phoso, o seka wa tseela karata go ya go patela sekoloto se sengwe gonne sekoloto ga se duelwe ka sekoloto. Le ga o tlatsa diforomo, o lebelele gore o tlatsa tshedimosetso e e ntseng sentle gore setheo se sa feleletsa se go tshwariseditse bogwenegwene.

Melawana e go thusa gore o bone gore o itsenya mo teng ga sekoloto se se ntseng jang. E go thusa gape go go sireletsa gore fa se theo se se go fileng sekoloto se sa dirise le dumelane le sone, o itse gore o tsaya dikgato tse feng. Melawana gape e go thusa gore motlheng tiro e fedileng o itse gore ga o ya ko setheong o tsamaya o tshotse ditokomane tse feng, gore inshorense ya sekoloto e kgone go patalela karata eo, o sa sala leina la gago le kwetswe ka pene e khibidu.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa gore motho a kgone go itse gore letseno la gagwe le eme jwang, a kgone go ira lenane la letseno, a kgone go bona gore dikoloto tsa gage di ntse jang, madi a tsenang ke bokae le gore madi a bolokang ke bokae. Se se thusa gore motho a seka a dira dikoloto go sa tlhokagale ka ntlha ya fela ya gore ga a kgona go fitlhelela dilo tse ne a di batla. Mme seo gape se thusa gore motho a kgone go phela mo gareng ga letseno la gagwe a seka a le feta ebile a seka a ya ko godimo ga lone, e be a feleletsa a le mo dikolotong.

Ka nako di le dintsi hisetori ya motho o kopang sekoloto ke yone e tsewang tsiya ke banka. Morokotso o balwa gantsi ka letsatsi, ka dikgwedi kapa ka dingwaga. Ga o balwa ka letsatsi e nna madi a o a adimileng o a atisa ka makgolo a mararo some a marataro le botlhano. Fa e le gore o balwa ka dikgwedi e nna madi ao o a atisa ka lesome le bobedi, fa o balwa ka dingwaga a tla bontsha gore a na le ngwaga tse kae ebe madi ao wa kolotang a atisiwa ka dingwaga tseo.

E ka go thusa go patela dikoloto tse di tlhagileng o sa ikaelela, ya go thusa go fokotsa mabaka a potlaka. Mme ga e le gore o feleletswe ke madi mo morago ga kgwedi ya go thusa gore kgwedi e fele go fitlhelela o amogela gape ko mmerekong. E borai ka gore e ka go tsenya gape mo dikolotong, ya go busetsa morago mo historing ya gago ya dikoloto. Morokotso wa teng o ko godimo o ka feleletsa o tshwanela ke go itima dilo tse dingwe gore o feleletse o e pateletse.